Isikhathi sokulinda asinayo ingqondo ngoba awukwazi ukuthi uvelelwe isimo esinje esingakwazi ukulinda, sekumele ulinde ukuthi uthole izimfanelo zakho, akuyenzi ingqondo lokho. Kungcono makwenzeka lokho okwenzakala ukuthi khona odlulayo omubhalile kulo mshwalense uyithole ngokushesha into, ngoba nomngcwabo osuke udingeka ukwenzeka ngokushesha. Akuyona iphathi ongakwazi ukuthi ulinde.

Ukuthi njalo benze isithombe ngaphambi kokuthi ungene kuleyo epu noma kwi-online banking iyona ndlela ngoba asikwazi ukuthi sithi akufake ama-ID ngoba abantu bangayintshontsha i-ID yakho azifakele. Kungcono uvele ubuso, babone ukuthi uwena osebenzisa leyo ephu noma i-online banking.

Izici engazifaka kulo nqubomgomo womshwalense ukuthi uvumelekile ukufaka noma amalunga omngakanani omndeni, kusukela kwabancane kuya baphezulu. Nokuthi asikho isikhathi sokulinda mangabe uvelelwe inkinga edinga ukuthi ungene kulo mshwalensi.

Ukwenza aqiniseke ngezinto ayengaqinisekise ngazo, bamutshele konke akumele akwazi ngaphambi kokuthi athathe imoto ukuthi ukuze angabi nenkinga ekuhambeni kwesikhathi. Sekutholakala ukuthi sekunezinto ezifihliwe ekade engazazi igcine imoto isibuyiselwa ebhange.

Izimo ezingenza umuntu aholele ekutheni agcine eseboleka imali ebhange, kungakhona ukuthi umuntu ufuna ukuyofunda akanayo imali yokufunda, ufuna ukuthenga imoto akanayo imali yokuthenga imoto eyanele. Ufuna ukwakha umuzi hlampe umuzi kuye kwenzeka ingozi hlampe washa, noma kwenzeka iy'mvula akanayo imali ade eyibekile yokwakha umuzi, sekumele-ke manje aboleke ebhange noma kuwukuthi kunomsebenzi ophuthumayo ekumele akwenze.

Sasingeve sibuhlungu ngoba kwakumele silinde singamgcwabi owayeshonile, lokho kwadala ukuthi iyinhliziyo zethu zingasheshe ziphole siloke esihleli nomuntu sazi ukuthi kusazodlula isimo la ekusamele sidlule esimeni esinzima. Samuthinta kakhulu ngoba wayengasakwazi nokukhuluma esewumuntu ehlezi ekhala, kwesinye isikhathi ethule.

Kunezinto eziningi ezidingakalayo okwenza ukuthi abantu abasha bagcine sebe ngasafuni ukuvula amabhange, njengembuzo yokuthi umuntu uhola malini usebenzaphi, ayikho isidingo saleyo. Umuntu akavulelwe ibhange elihambisana neminyaka yakhe mawukuthi uyintsha, kube ibhange elingeke libe ne-interest rate enkulu, mawungabe usumdala ingabikhona i-interest rate ngoba vele usumdala usuthathe umhlalaphansi.

Anginalwazi oluningi nezinqubamgomo zomshwalense kodwa engikwaziyo ukuthi, yesikhathi esibekiwe esithize, ilungile mangabe ugula kodwa futhi ayikwazi ukukukhava isikhathi eside. Masekuthi yempilo yonke ilungile ngoba mawuya ebhedlela noma mawuvelelwa iy'ngozi kodwa futhi ingagcine isikubiza kakhulu, e-universal life ungagcine sewenza ama-investment kwizinto ezinobungozi.

Bayalingeka ngoba besuke into yokuthenga umoya nedatha kuseduze, ngisho bengakudingi bayazi vele ukuthi kuseduze akufani noma uyothenga umoya nedatha endaweni ekude. Uzothi hhayi vele angikudingi silaphi isidingo sokuthi ngihambe ngiye endaweni ekude, kodwa la umuntu athethekubona nje ukuthi hhayi i-airtime yakhe, isincane avele athathe ifoni adonse umakhalekhukhwini agcine esethenga i-airtime.

Inqubo yokufaka isicelo se-UIF kumele ube nezinsuku eziyishumi nanye ungasebenzi, kumele ubheke ukuthi ngabe uyakhwalifaya na, uhambise amadokodo adingakalayo njengomazisi, uphinde ube nencwadi eshoyo ukuthi awusasebenzi. Uhambe uye e-Labour Center eseduze nakini ugcwalise i-UIF form uyihambise ulinde, mase-ke usuyayithola-ke izimali zakho. Usicelo sakho masilungile usuthola okukufanele.